Nṋe kha TV ya sathelaithi ndi takalela mimuvi minzhi ine yo ya nga u fhambana, muṅwe wa muvi une nda u takalela ndi muvi wa lufuno, nda dovha hafhu nda takalela muvi une ndi wa comedy, ndi takalela na muvi une hu vha hu tshi khou lwiwa.

Tshifhinga tsho vhewaho nne tsho vhuya tsha thivhela kha u rumela email, na kha u ita ṱhoḓisiso. Ndi a humbula liṅwe ḓuvha ndi tshi khou ita ṱhoḓisiso, mashudu mavhi i yo ṱhoḓisiso a thi ngo i fhedza, a thingo tsha kona na u rumela email nga uri tshifhinga tshe tsha vha tsho vheiwa, tsho vha tshi tshifhinga tshiṱuku. Nahone ṱhoḓisiso ye nda vha ndi tshi khou ita, yo vha i ndapfu vhukuma. Madzuluno a uri ndi rumele, ndi rumele email, ndi dovhe hafhu ndi ite ṱhoḓisiso, a huna zwe nda kona u zwi ita, nga uri na internet ya hone, yo vha i tshi khou shuma i tshi ita i tshi ima.

Ndi a tendelani na zwo nga uri tshifhinga tshoṱhe, ndi tshi khou vhona ndi dzulela u shandukisa tshiṱitzhi ndi na fhulufhelo ḽa uri ndi ḓo ṱangana na zwiṅwe zwavhuḓi, zwine nda nga zwiṱalela. Mashudu mavhi ndi ḓo dovha hafhu nda shandukisa etsho tshiṱitzhi, ndi tshi ḓi vha na fhulufhelo ḽithihi. Zwe nda zwi wana ndi zwa uri zwavhuḓi zwine zwa tamba zwi hone, Thaidzo a zwi tambi ḓuvha na ḓuvha. Hu ḓi tovha na maḓuvha a hone, a ne u ḓo ri u tshi vulela, wa wana zwiṱitzhi zwinzhi zwi kho ḓi tamba zwi no takadza kana zwi ne zwa nga u takadza. Fhedzi kha maḓuvha manzhi ane nne nda vulela, ndi wana hu tshi khou tamba zwine a zwi ntakadzi, ndi a ḓi to shandukisa kha tshiṱizhi tsha u thoma uswika kha tsha u fhedza, fhedzi hu sa vhe na tshanduko.

Nṋe ndi vhona tshumiso ya internet kha u anḓadza mafhungo i tshi khou thusa. Ndi vhona i tshi khou thusa nga uri u kona u wana mafhungo u hoṱhe hoṱhe hu ne unga vha u hone. U wana mafhungo a yo zwo leluwa hu sina fhethu he wa thoma wa ya hone, u a wana u hanefho hu ne wa vha u hone nga tshetsho tshifhinga. Ndi vhona i tshi khou thusa na nga uri muṅwe na muṅwe u a kona u swikelela mafhungo. I dovha hafhu ya ri tsivhudza uri ri ḓivhe uri hu khou itea mini, gai, nga tshifhinga tsha hani lune arali wa thoma nga u vhala mafhungo kana u yo thetshelesa mafhungo, zwi nga dzhia tshifhinga uri u zwipfe kana u zwiḓivhe, fhedzi nga kha tshumiso ya internet, zwi vha zwo leluwa.

Nṋe tshenzhemo yanga ya u shumisa Wi-Fi u kavha mabufho a i tovha ya vhuḓi na khathihi, ndi humbula muṅwe musi ndi vhukavha mabufho ndo vha ndi khou ṱoḓa u amba na muthu a re hayani, nda kho ṱoḓa u amba na e na kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ndi tshi khou ṱoḓa u muvhudza uri nne ndo no vha vhukavha mabufho, thaidzo yo vha ya uri ndo wana tshikhala tsha u shumisa iyo Wi-Fi, ndo no lenga. Nda kho ṱoḓa u dovha hafhu nda shumisa iyo Wi-Fi u ita dzinwe dza dzi ṱhoḓisiso, ha vha uri nda nga si tsha zwi kona nga uri tshifhinga tshe nda wana tshikhala tsha u shumisa iyo Wi-Fi nda khou fanela u ṱuwa a fho vhukavha mabufho.

Ndo vhuya nda vha na mafhungo a si a vhuḓi kha sathelaithi, nga tshifhinga tsha mutsho u si wa vhuḓi, ndi ḓuvha ḽe mvula dza vha dzi tshi khou nṋa, i ḽo ḓuvha ndo kundelwa u vhona TV, nga uri ho vha hu sina tshiṱitzhi tshi ne tsha khou fara, na nga matshelo ha hone zwo vha vhuleme vhukuma, nga uri tshiṱitzhi tsho vha tshi khou fara tshi tshi litsha. Ho vha hu sina tshiṱitzhi tshi ne nda nga tshi vhona for tshifhinga tshilapfu, nda tshiri ndo vulela tshiṅwe tsha tshiṱitzhi tsha vhona tshifhinga nyana, ubva afho tsha dovha tsha ṱuwa, tsha vha tshi si tsha fara. Ndi tshi fhirisela kha tshinwe tshiṱitzhi ha ḓi dovha ha itea zwenezwo, ho vha husina tshiṱitzhi tshi ne nda nga tshi ṱalela nga iḽo ḓuvha.

Ndi takalela u thetshelesa mafhungo kha radio nga uri mafhungo ane a ḓisiwa nga kha radio a vha a mafhungo ane o thoma a sengulusiwa. Vhunzhi ha mafhungo a ne a ḓisiwa nga kha radio avha a mafhungo a vhukuma, nga uri a vha mafhungo ane muthu u te, u thoma a ita dzi ṱhoḓuluso a kona u ḓisa mafhungo vhathuni. Azwi fani na mafhungo ane nda khou a vhala kha internet nga uri a vha a mafhungo ane a ngavha o ḓisiwa nga muthu muṅwe na muṅwe, a ne a vha a mafhungo a ne ha ngo sengulusiwa, ane a vha a mafhungo ane muthu o to a pfa nga muṅwe a isa kha internet, a sina vhuṱanzi uri ndi mafhungo a vhukuma.

Hai, u ya nga ha nṋe, ndi wana zwi songo eḓana nga uri hu nga vha hu na muthu ane nda khou amba nae, u yo muthu ndi tshi khou fanela u amba nae nga kha zwi leludzi zwa vhudavhidzani ndi tshi khou shumisa iyo Wi-Fi, nahone uyo muthu ndi tshi khou fanela u amba nae u swikela a tshi ḓa a fho hune nda vha hone. Tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana u ri ndi khou fanela u ita ṱhoḓiso ndi tshi khou shumisa yeneyo Wi-Fi, nahone ṱhoḓiso ya hone i ndapfu vhukuma, i sa khou ṱoḓa tshifhinga itsho tsho vhewaho kana iyo mithethe ine ya ḓovha yo vheiwa uri u shumisa Wi-Fi uswika heneyo mithethe ine yo vheiwa.

Dzi nga ṱuṱuwedza tshi tshavha na vharangaphanḓa, nga u ḓisa mbekanya mushumo dzine dzi nga amba nga ha u thivhela vhugevhenga, dza dovha hafhu dza ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓi bvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi. Dzi nga dovha hafhu dza ṱuṱuwedza vharangaphanḓa nga u vha ṋea tshifhinga kana nga u vha ramba uri vha ite vha tshi amba kha idzo mbekanya mushumo, vha dovhe hafhu vha fhiwe tshifhinga tsha u ḓisa vhuḓi, vhuḓipfi kana maambiwa ane vha khou ṱangana na o kha tshitshavha kana kha vhadzulapo vhavho. Inga dovha hafhu ya ṱuṱuwedza vharangaphanḓa uri vha ye tshitshavhani vha pfe zwine vhathu vha ṱoḓa zwone, vha kone u dzi isa kha dziṅwe dza dzi mbekanya mushumo.

Vha fanela u ḓivha uri vha ḓovha vha tshi khou badela nga nḓila ya hani, hone ayo masheleni a dovha a mangafhani, vha fanela u ḓivha na uri arali vha kundelwa u badela, hu do itea mini kha luṱingothendeleki kana kha idzo data.

U ya nga ha nṋe, ndi shango ḽa amerika ḽi bveledza vhuḓi tshimvumvusi vhu takadzaho vhukuma, ha dovha hafhu ha vha shango ḽa tshina, na ḽo ḽi bveledza vhuḓi tshimvumvusi vhune vhu ya takadza.

I fanela u tevhelela iyo thaidzo, ya dovha ya lavhelesa uri thaidzo ine ya kho ambiwa ndi nga ho na, ya dovha ya i tandulula ya dovha ya lavhelesa uri iyo thaidzo i nga si tsha dovha hafhu ya vha hone.

Zwo leludza nga nḓila khulwane, nga uri arali wa ita mbalombalo u ḓo wana uri vhathu vhanzhi vha vho ḓadza data, na uri vhathu vhanzhi vha vho shumisa data u fhira miṅwahani yo fhiraho.

Ndi ha uri kha founu dzine dza kho bveledziwa, dzi itiwe na uri dzi ḽe data nga nḓila ine ya pfesesea kana nga nḓila ine yavha ya khwine.

Ndi u ṱuṱuwedza, na u sumbedza uri arali nyambo ya vha i si ya vhuḓi kana i ne a i ngo kuna zwi ḓo ita uri vhathu vhanzhi vha pfe vha si na dzangalelo ḽa u ṱalela oyo muvi.

Ndo no vhuya nda fhelelwa nga data, nga ṅwambo wa uri yo fhela tshifhinga, zwo i ḓisiwa nga uri ndo vha ndi khou ita zwiṅwe zwa badelisa uri ndi shumise data ya vhuya ya fhelelwa nga tshifhinga ndi songo i shumisa.

Hu na mbekanyamushumo dza Afurika tshipembe dzine dzo eḓana kha puḽatifomo ya matangwa ane nda a funesa, ndi ḓi dzula u a ṱalela ḽa tshifhinga tshoṱhe, nahone ndi pfa o lingana nga uri manwe a matangwa ndi a balelwa o a ṱalela nga uri ndi vhona uri o ḓalesa.

U ya nga ha nṋe, ndi vhona zwi songo fanela uri hu pfhi data dzi a tshinyala, nga uri ndi dzulela u dzi shumisa tshifhinga tshoṱhe na a hone ndo badela masheleni, ndi dovha hafhu nda dzi shumisa kha zwithu zwa ndeme, ngo ralo ndi vhona zwi songo fanela uri data dzi a tshinyala.

Mbekanyamushumo ine nda i funesa, ndi iṅwe ine ya vhidziwa upfhi ambani muhumbulo waṋu, ndi u funela uri yo bveledzwa hanefha hu ne nda bva hone, ndi dovha hafhu nda i funela uri hu na zwithu zwinzhi zwine ra guda nga khayo ri dovha hafhu ra vhofholowa uri ri ambe zwine zwa vha mihumbuloni ya vhorine.

Luimbo lune lo bikiwa lwa vhibva, ndi lunwe lune lwa vhudziwa upfi u muḽiḽo, ḽo vhuya lwa ita no khalaṅwaha zwi tshifhingani zwa murahu, ndi pfha uri ḽo vhibva musi ndi tshi thetshelesa maipfi na zwilidzo ndi pfha uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea.

Ndo no guda iṅwe mvelele kha mbekanyamushumo, ndi mbekanyamushumo ine ndi dzulela u i vhona nga dzi swondaha.

U ṱalukanya zwine zwa ambiwa zwi nga thusa vhathu vha ne vha vha na vhuleme kha u vhala kana u ṱhonipha, zwi nga vha thusa nga uri musi hu tshi khou ambiwa vha ḓovha vha tshi kho zwi vhea muhumbuloni zwi ḓo ita uri hu si tshavha na ṱhoḓea ya uri vha zwi thonifhe kana vha zwi vhale, nga uri vha ḓovha vha tshi khou zwiḓivha.

Ndi vhona o imela tshitshavha zwavhuḓi, nga uri zwi ita uri tshitshavha tsha hashu tshi ḓivhiwe fhethu hunzhi, zwi ita na uri zwi re kusikelwe mishumo sa tshitshavha.